Ke ya dumedisa bohle, ke leboha monyetla wa hore le nna le mfe, ke buwe ke buwa tjena ke le moithuti a ileng a fella ko grade-ing ya bo-ten ha ke na yona matric. Ke ikutlwa bohloko ka lebaka la hore re se re fiwa ke di three fifty le dijo ha re sa di fumana nna ka pono ya ka nka rata president ya rona. Ha e ya re bulela mamati ra sebetsa bo bohle hobane ba bang ba rona re fiwe ka ho sebetsa ka matsoho. Ba bang ba rona re fuwe ka di-computer, ba bang ba rona re fapafapane. Empa ho president ya rona ya ka re utlwela bohloko ya tla lekeisheneng la rona ya utlwa dillo tsa rona le ho dumaela ha rona. Ya re bulela mamati ao a sa bulehang. Re ka thaba haholo re ka bona le rona re tshwane le ho phela jwalo ka batho bohle.

Motswalle wa ka o se o utlwile ka moriana o ba reng o fokola mafura ka pele aowa a o ke ke be, o ke ke be le kgale. hobaneng ho bapalwa ka rona Afrika Borwa ena. Hobane ha ra ruteha hobane ha re na matla hobane ha re na tjhelete. Tjhe, ke hana na le ona na pele ba ne ba re hlasela mafutha for everyone jwale se le mafura ana ba reng a etsa ka pele aowa, ntate Modimo ke hana ka rona.

Nka buisana le bona ke ikokobeditse hobane batho bana ba atamela. Ha se e le nako ya hore ba kgethuwe ka hare ho motse empa ha rona re qala re sokodiswa ke motlakase re sokodiswa ke metsi ke batho bao ba sa fumaneheng ke batho ba tshwarang ba tlohela jwale, empa bona ba hloka lekgetho ka hare ho motse, ba tla tla ba re kgothatsa ka maka, e se re bile re tlwaetse.

Re kgothaletsa motho ya senang tshepo, ya lahlileng dintho tsohle lefatshe le sa hlotse le mo kgathalla jwale re mo aha botjha, re mo ahela hore ebe motho ya phelang, a sa hlotse, a etsa dintho tsohle tsa kgale. Re mo tlohellisa hore re mo kgothalletsa a tlohelle ho tsuba, re mo kgothaletsa hore a tlohelle ho nwa hobane dintho tseo ke dintho tse sa leng bohlokwa, le dintho tse sa mo fe matla bophelong bo a phelang ho bona.

Kgotso ngaka ke ya dumedisa, ke tshepa o phetse hantle, ya le dumedisang ke John Alfios Morake ke ntate wa bana ba ye seventeen. Jwale ke tlile mona, ke tlo botsa hore a na ke se feng se ka thibelang hore ke tlohelle ho beleha, or ke sesebediswa se feng se nka se sebedisang ka tlohela ho beleha hobane ke tladitse bana naha ena bohle mme ha ke ba fepe.

Kgwedi ena kgwedi ena ya Phupjane ke kgwedi e molemo e monate eo o ileng wa tswala president ya rona ka di-twelve moo mo presidente wa rona ya dulang a re ketikisa letsatsi la hae la matswalo. Ha re tswa matsatsing ao a matswalo a president, re ya re lebile letsatsing la youth a ya a re lokisetsa event ya rona eo bona ba zankeng ba ba le yona.

Banna ke batho ba sa bueng haholo empa ke batho ba itholelang haholo ho tshwana le monna Alfios Morake e ne le monna a holang ka tlase ho ntlo eo mme wa hae a na tla betwa mme a otlwe, a otlwe ha bohloko empa e se ele monna ya ho hodileng. Re se re bone hore ke monna ya hodileng ha bohloko hobane ntho eno ene etswa ho mme wa hae ke ntho a seng a etsa ha mosadi wa hae.

Ha ke elellwa hloko ka ho re ho taba ena, o tlamehile re batlele nkgono motho ya tla mo hlokomelang ebile a mo rate empa ha re sa mo fumane nkgono tlamehile re mo ise ko home hobane ke ke be a dula le motho ya ntseng a mo hlekefetsa ntlong ya hae, a hloleha ho mo oka le ho mo hlokomela, empa a lebelletse hore o tshwanetse a patalwe.

Dipetleleng tseo le ditleliniking tsa batho ba nang le mokgubu, ba ba tshwere hantle, ba ba fa ditshebetso tsa maemo tse phahameng, ba ba fa dijo tse monate ebile tse hlabosang tse phethahaleng. Le nna ne nka thaba ha re ka di fumana ko dipetleleng tsa rona tseo re tsamayang ho tsona hobane re fihla ko teng le bo nkgono le bo ntatemoholo ba rona ba hatsetse hoseng ebe empa ba fumane sopho. Ekaba ke eng hoo ho tlamehile re kope president ya rona e re thuse ka hare ho ditletlebo tsena tsa rona le dilo re tjhentjhe Afrika Borwa ena ya rona.

Ke bolela mantswe ana ke le o mong wa batho ba qhwadileng, ke re rona ba qhwadileng re ka thaba ha le ke lo buwa le rona hantle mme le a se ke la tsheha ka rona, hobane re se re tshaba le ho kopa thuso ho lona ha o kopile thuso. Motho o tla ntse a tsamaya pepesa lefatshe lohle hore o ile a o thusa ebile re ka thaba haholo. Ha president ya rona e ka etsa molao, o re motho ya tla ya tla re sokelang a tshwarwe.

Re tlameha ho ikopanya le mosuwehlooho wa sekolo seo bana ba rona ba kenang ho sona. Re kgone ho atametsa dintho tseo re nang le tsona ka tlung tse tshwanang le dithepa tsa ho kolomaka dithepa tsa ho apeya, mme le rona re ke re ye re lo lema ko tshimong ya sekolo re bana ka mariha ba kgone ho ja di aha mmele.

Tjhe, tjhe, tjhe, ke hanana le yona kofi ka sirilamunu hoseng ha se tsona. Ha o tsowa hoseng hore o ka hafola mafura o tlamehile o nwe metsi a tjhesang. Ha o qeta o ikwetlise o ke ke be wa tshepela ho kofi le sirilamunu.

Ha nka fumana monyetla wa hore ke thuse batjha ba Afrika Borwa nka ba bokeletsa tulong e lengwe bo bohle re buwe ka moo re ka thusanang ka teng. Re buwe ka moo re jewang ka teng, ke dintho tseo re sa di boleleng le batswadi ba rona mme re bone hore re lwantshana jwang le ntho ya batjha ba sa sebetse.

Nkgono ke kopa ho araba tjena re ba fa tsona dithibela peo tsena tsa sekgowa ka lebaka la hore tsa setso ha di sa sebetsa mabapi le hore nkgono ho se ho na le dintho tse newang. Jwale banna bana ba tla ba na le matla a mangata, jwale re kwalla hape le taba ya bana ba tlo tswalwang motswadi a sa sebetse e bohloko hobane Unemployment youth e ngata re thibela ntho tse dingata nkgono.

Batjha ba bangata ba hola ba sena bo nkgono e le hore thaba eo e re qobella hore ba qetelle ba sebedisitse tsa sekgowa. Ba bang ba sebedisa sa tsa setso ba sampane ba na le bo nkgono ka tlung, ba ka ba etsetsang ebile ba di sebedisa di le pedi hobane ya setso ha ba itshepe, ba tshepa ho ntho tse ditjha tsa government.